Umzukulu kagogo kufanele ukuthi azimisele ukusebenza kakhulu ngomzimba wakhe ngoba uyebeqeqeshwa kakhulu emzimbeni, ebeqeqeshwa ukugijima kanye nokugibela izindawo eziphezulu engasabi. Akhona amabhazari angawa-aplayela azomsiza ukuze akwazi ukufunda futhi kuyo, iya ngokuthi uya endaweni yakahulumeni noma ekhethekile. Eyakahulumeni izokwazi mhlawumbe ukuthi afunde mahhala, ekhethekile uzofuna ukuthi ayozifunela eyakhe imali noma enze nje indlela yokukhokha, athole umsebenzi. Umsebenzi wakhona uyingozi ngoba ungambulala kodwa uma kuyinto eyithanda kakhulu, akayizame ngoba akusizi ukuphila impilo wenze into ongayithandi.

Uma ngabe le ngane ifake impahla zesikole, ngizobheka imifume yakhe, ngithinte abantu baleso sikole, ngicele ukukhuluma nabazali bayo. Uma kungenjalo, ngizobheka isibhedlela eziseduzane, ngimcele igama lakhe nesbongo sakhe, ngimbheke kwizingane ezilingana naye noma ezazalwa ngalo nyaka wazalwa ngaye. Kanjalo-ke kuzovela abazali bakhe, ngikwazi ukuxhumana nabo.

Empeleni, la ngibone khona onesi nodokotela baziphatha kahle kakhulu lezi ziguli, bayazwisisa ukuthi la bantu abazikhetheli ukuba ngale ndlela abangayo. La e-City of Ekurhuleni angikaboni lutho olubi engingaphawula ngalo kodwa umsebenzi omuhle kuphela, banesineke, bayazwisisa futhi banothando ngoba kuyinto ekhulunywa mihla namalanga.

Kwesinye isikhathi akusilo icebo elihle ukumukisa ingane emelapheni wezendabuko ngoba umntwana kungenzeka ukuthi le nto emphethe idinga amaphilisi nodokotela, not izinto zesintu, ngalokho-ke angiboni kuyicebo elihle. Bangamane baye lapho uma behluleke esibhedlela kwangempela ngoba nabo ngesinye isikhathi labelaphi badinga ukwenza imali, bazokwenza noma yini ukuze bayenze imali.

Bengingazizwa ngihlukumezeke kakhulu. Into yokuqala ebengingayenza ukuthi ngithathe ingane, ngisibheke kude sinyamalale mina naso, sihambe, sithathe izinto ezibalulekile futhi ngingafonela u-one one two, ngicele izicimamlilo ukuthi zifika ngokushesha ngoba emijondolo imililo iyashesha ukuthi ithelelane.

Kwesinye isikhathi eqinisweni, onesi lapha basuke bangawuthandi nje umsebenzi wabo kwesinye isikhathi futhi kwesinye isikhathi kusuke ngempela kunabantu abaningi abadinga usizo. Ngalokho-ke, onesi angeke bakwazi ukuvele bajahe nje bathi, ndlula ndlula ndlula, bangabhekana umuntu kahle, bangabhekisisanga inkinga yakhe ngoba uma bengenza njalo, nalokho kuyoba inkinga, sizohamba sikhulume sithi cha, ezibhedlela bavele nje bakunike ama-pain killer, bakuyeke.

Nesi, nesi, ngicela ningisize, ngicela ningisize, ingane yami iwile ilimele, ngicela ningisize angikwazi ukulahlekelwa uyena, wuye kuphela ingane enginayo.

Imithi inento ebizwa nge-expiry date, kubaluleke kakhulu ukuthi abantu babheke lokho futhi eminye imithi uyakwazi ukubheka la ngaphandle, lokubhaliwe lapho ukufake la efonini yakho, ubheke ukuthi loyo muthi owani futhi ubhalisiwe yini, usemthethweni?

Bangayenza indlela yokuthi bathole la la bantu bahlala khona, bashiye imithi yabo ezindlini zabo noma eposini ukuze la bantu laba bathole usizo abaludingayo.

Uma umuntu eshayela ngokushesha imvula ina, akusilo icebo elihle lelo ngoba angazibulala yena aphinde abulale nabanye abantu. Enye inkinga umuntu oshayela esephuze uphuzo oludakayo, loku kukwenza ukuthi ulahlekelwe indlela oshayela ngayo ubulale wena nabanye abantu.

Kubaluleke kakhulu ngoba kuyasiza ukuthi isifo leso singagcwali yonke indawo. Uma mina nginaso ngigeza izandla, angeke omunye umuntu asithole ngoba uma ngikhwehlelela esandleni sami ngiyomuthinta yena, uyogcina naye esenaso lesi sifo. Ngalokho-ke, uma ngabe ngike ngakhwehlelela esandleni sami ngayogeza izandla, angeke yena lo muntu akuthole lokugula lokhu. Ngalokho-ke, kubaluleke kakhulu futhi noma ngabe ngikhwehlelela esandleni sami, ngithathe imali ngiyinike omunye umuntu noma ngidle la edla khona ngaphandle kokugeza izandla, kungaba nenkinga enkulu kakhulu ngoba kungagcine kugula abantu abaningi.

Okokuqala, angabheka ukuthi lo muthi wenziwe ngani, athathe loko akufake ku-Google-i, abheke kahle hle ukuthi lawo makhambi lawo ayini futhi umsebenzi wawo uyini aphinde abheke ukuthi akukho yini a-alejikhi kuko lapho kuleyo, kulawo makhambi afakiwe kuloyo muthi loyo. Enye into engamusiza ukuthi abheke ukuthi i-expiry date yalelo khambi inini.

Ungamfonela umuntu, umbuze imibuzo efonini noma ungamcela ukuthi aphinde abuye yena yedwa noma wena uye kuye la ahlala khona, ukuze ukwazi ukukhulumisana naye kabanzi.

Amafuruthi, ukugqugquzela ukuthi izingane ziphuze amanzi, amavithamini kanye nje nakho konke ukudla okungasiza ukuthi umzimba wengane ukhule kahle.

Angafaka izinto ekuthiwa ama-benefit-i noma ama-incentives ezindaweni zasemakhaya. Mhlawumbe njengokuthi bazothola imoto baphinde bathole uholo oluthe ukunyuka kancane baphinde mhlawumbe bathole nosizo ekukhokheni irenti kanye namanzi la bayohlala khona noma mhlawumbe isibhedlela sakhe indawo la bazohlala khona mahhala baphinde bathole imali ethe ukubaningana.

Kufanele ukuthi yonke into ibhalwe nge-braille ukuze bakwazi nabo ukufunda. Umzekelo, uma kuthiwa umuntu aye egumbini lesithathu, egumbini lesithathu kube kubhaliwe ukuthi, room three, kuphinde kubhalwe nge-braille nangesiZulu, lokho kungasiza kakhulu. Amaphilisi nawo abe abhaliwe nge-braille ukuthi lawa awezinhlungu, abhalwe nge-braille lokho nje, nasendlini encane khona lapha emtholampilo kubhalwe nge-braille ukuze abantu bakwazi nabo ukuthola usizo.

Abanye abantu bakholelwa ukugeza ngomswane wesilwane, abanye abantu bakholelwa ukuthi umuntu ayogeza emfuleni, abanye abantu futhi bakholelwa ukugeza ngenkukhu emhlophe esigangeni ngoba-ke amasiko wethu awafani.

Bangayenza imincintiswane ukuze abafundi bagqugquzeleke. Bangaphinde bayenze ukuthi ibe phakathi umsebenzi wesikolo kuma-subject afana no-LO no-life science ukuthi ingane ayiyi kwelinye ibanga ingazwisisi konke lokho kwezempilo.

Kwesinye isikhathi la makhambi asiza ukundlula amaphilisi ngoba amaphilisi anezinye izinto phakathi kwazo, phakathi kwawo. Ngalokho-ke, uma ngabe le ndlela yemvelo ingasebenzanga, bangamumikisa kudokotela ngoba imizimba yethu akufanele igcine isigqile kakhulu kumaphilisi wesiLungu.